Nnyaa, ga go maleba. NSFAS ga e a tshwanela go lebelela fela gore motsadi o a dira, e tshwanetse go lebelela palo ya bana le maikarabelo a mo lapeng ka gonne batsadi ba bangwe ba dira madi a a seng a lekaneng go tlhokomela bana ba botlhe mme seo se ka dira gore baithuti ba seka ba kgona go ipatlela thuto fa ba sa thusiwe.

Fa banka e dumela go dirisiwa mokgwa wa go bula sekoloto e tsaya dilo tse jaaka bokgoni jwa mokopi go duela madi a amogelang kgwedi le kgwedi le hisetori ya gagwe ya dikoloto. Gantsi morokotso wa sekoloto o bolawa ka seelo se se rileng sa phesente sa ngwaga mme o ikaegile ka seelo sa madi ao o a adimileng le lobaka la tefelo.

Mobeeletsi wa madi a ka oketsa dipoelo ka go beeletsa mo TFSA ka gonne madi a a tswang mo peeletsong eo ga a duelelwe lekgetho. Go botlhokwa go ela tlhoko dilo tse, mefuta ya peeletso, dijo le kgwebo, jalo le jalo. Moedi wa poeletso ngwaga le ngwaga le gore o se fete selekanyo se se letleletsweng, seno se thusa go oketsa kgolo ya peeletso ka nako e telele ntle le go lwala lekgetho.

Duelwang ke banka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ka fokotsa madi a motho ka gonne di oketsa ditshenyegelo. Seno se ama polokelo ya gagwe le bokgoni jwa go boloka. Dirisa account-o e e senang dituelo tse di kwa godimo, dira di-transaction-e ka mokgwa wa di-digital-e go tila dituelo tsa ATM, netefatsa gore ga o fete madi a a mo akhaontong go tila di-penalty.

Mesola ya go amogela dithuso tsa madi a loago ka mogala e akaretsa boitapoloso, polokego ya nako le ditsela. Tshireletso ya madi, dikgwetlho, go tlhoka kitso ya tiriso ya mogala, tshenyo kgotsa bosula jwa mogala, go welwa ke borukgutlhi ba dijithale. Go netefatsa tshireletso baamogedi tshiamelo ba thusiwe go tlhaloganya tsela ya tiriso ya mogala, tsamaiso e nne le dithibelo tsa borukgutlhi.

Go amogela dikadimo ka gonne dibanka le di-institution-e tsa madi di ka lebelela bokgoni jwa motho go bona tiro le go duela sekoloto se se ikaegileng ka maemo a thuto. Dikgato tsa go tokafatsa boleng jwa sekoloto di akaretsa go itse maemo a sekoloto, go boloka record-to e e phepa ya tefelo go fitlhelela ngwaga ka ngwaga, go rulaganya tekanyetso ya madi, go beeletsa mo thutong e e nang le menyetla ya tiro.

Melemo ya go dirisa mobile money, tshenyegelo e kwa tlase le bonolo go boloka nako, kgonagalo ya go laola madi ka nako nngwe le nngwe tshireletso e tokafatseng go fitlhelela ditirelo tse dingwe. Dikgwebo tsa go dirisa mobile money, tlhokego ya kitso ya thekenoloji go ikaega ga signal-e motlakase, tefelo ya ditirelo. Kotsi tsa go dirisa mobile money ke bolotsana, go latlhegelwa ke founu kgotsa sim card, go tsena mo di-link-ing tse di tsietsang, tlhokego ya tshegetso ya semolao.